Emphakathini eyahlukene enamasiko amaningi, ngokuhlukana kwakhona ngicabanga ukuthi into ebalulekile esingafundisa ngayo ukuthi ngoba behlukene kangaka abantu kodwa into ebalulekile ukuhloniphana. Uma singafundisa kakhulu ekuhloniphaneni ukuthi abantu bahloniphane bazisane nanoma ukuthi uqhamuka kuyiphi indawo ukwazi ukuhlonipha ngaphandle kokuthi umuntu ukubukwa ini okumele umhloniphele yona kodwa ukwazi ukuhlonipha umuntu ngabe mncane noma mdala okanye noma niyalingana naye kodwa umhloniphe. Leyo nto leyo iyakufundisa ukuthi noma ngabe kuthiwa ukuyiphi indawo ukwazi ukuphila kuleyo ndawo leyo ngaphandle kokuthi uqhamuka kuphi. Engingakusho nje ukuthi hlonipha iwumphako wendlela oyodla noma ikuphi lapho okhona noma ngabe kuthiwa usuhambe ibanga elide kangakanani.

Ukukhula kwethu ekhaya sikhule ngabantu ababukela kubantu abangaphambili kuthina ekutheni bashaye ingoma, kuyasinwa, kuyaculwa. So, lonto leyo isenze ukuthi sakheke kakhulu ekutheni sithande umculo kanye nokusina ingoma ngokuhlukahlukana kanjalo. Loyo nto leyo yenza ukuthi ney'zukulwane ezizayo y'kwazi ukuthi zibe nayo into ey'khula ey'khula ziyazi ukuthi siyayenza. Isiza kakhulu and futhi esebedla ngayo abantu abaningi manje bathola iy'mali ngokuhlukahlukana kodwa thina kwakuwukuchitha isizungu noma ukwakha umphakathi.

Ukudla kwesiZulu engikuthandayo futhi engisakukudla namanje bathi ukhintshali okanye umbusho okanye umbhaqanga. Kengiwukhumbule kakhulu ekukhuleni kwami ngangiwudla kakhulu and namanje ngisawudla isizathu ukuthi uma uwudlile ukunika umfutho and futhi mawudlile, uyasutha.

Ukungenelela kulolu daba oluthintana nabantu besifazane okanye ney'ngane ey'suke sey'zoba abantu besifazane. Ey'suke lapho khona zifundiswa ngamakhono, ngicabanga ukuthi yize umsebenzi ungabonakali ukuthi zisuke zifundiselwani amakhono. Yize ungabonakali manje kodwa akusho ukuthi ngeke ubonakale nakubanye, nakwabanye abezayo. Sikholwa ekutheni into masiyenza silokho siyenzile kwabanye nabanye khona eyobasiza. Noma ingabasizanga manje kodwa ekuhambeni kwendlela ngoba indlela isaseyinde abasuke besazoyihamba.

Yize umndeni ungayingeni eyamasiko omngcwabo wesintu, usadinga ukusizwa umphakathi ngicabanga ukuthi into ebalulekile okumele bayenze ukuthi benze sure ukuthi lowo mphakathi oyobe ufikile bekwazi ukuwunaka ngendlela abangawunaka ngayo. Kungabi ukuthi amalunga omphakathi ayafika, azobakhalisa okanye azobangcwabisa ithambo labo abasanakeki ngenxa yokuthi isintu abasilandeli somngcwabo. Noma kungekhona ukuthi bazokwenza ngale ndlela okujwayele ukwenziwa ngayo kodwa kube ukuthi bayabanika i-attention khani bezokwamukeleka bekwazi futhi ukuphinde bebuye noma kuthiwa khona esinye isimo esivelayo.

Iy'nzuzo ney'nselela engaba khona ekukhulisweni kwabafana ekutheni babe ngamadoda ukuthi ukukhula kwabo okuhlukene kodwa ukukhula kwabo kuhlukane, kodwa kungasiza ekuthenini bekhule bebe yinto eyodwa ngoba into esiyifunayo siwumphakathi amadoda aqotho. So i-most yabo singakwazi ukukhipha amadoda aqotho ngokuthi sizobafundisa bendawonye bekwazi ukuqonda, ukusuka ebufaneni beya ebudodeni. Yize kungebona bonke abayofundiseka kodwa bakhona abayofundiseka.

Ngokucabanga kwami imigubho yesiZulu igqugquzela kakhulu ubumbano emphakathini ngokuthi ikwazi ukuhlanganisa umuntu omncane omdala ngokuhlukahlukana kanjalo. Ikwazi futhi ukuhlanganisa abantu besimame nabantu besifazane bekwazi ukwazana bekhande osisi kanye nobhuti. Ikwazi futhi ukuhlanganisa abantu abengezwani kodwa begcina sebezwana ngokuhlangana. Nokuthi ikhanda ubudlelwane obuningi kubantu bakithi bekwazi ukuthi bebe into eyodwa belwe nezinye izizwe, hhayi ukuthi belwe bodwa beyisizwe esisodwa.